Tirhaka tirhaka kumbe movha leyi nga na mijeko endzhaku, yi hi kombisa leswaku tirhaka leyi rhwale mindzhwalo ya ku tika nakona mijeko wo tshuka wu lava ku hi kombisa kumbe ku hi lemukisa leswaku tirhaka leyi nga le mahlweni. Nakona munhu loyi a va ku a ri endzhaku ka yena u fanele a famba swintsongo, i fanele a nga tsutsumisi ngopfu. Nakona i fanele a ba ti-hazard-i leswaku hi ta swi vona leswaku ku na nchumu wukulu emahlweni.

U fanele a nga tsutsumisi ngopfu movha, naswona u fanele a yi hundza leswaku a ka ka a ta kota ku hlayiseka evuton'wini bya yena.

Xa xa ku sungula i xikepe xa ku xa xa swi khomela ndyangu. Ku va na xikepe xa swirhwalwa swa ku tala, ku va na xikepe xa river lexi va xi vitanaka River.

Eya, eya ni nga swi tsakela ku ya ku nghena eka xitimela hikokwalaho ka ku ri xitimela vanhu va ku tala va tirhisa xitimela kumbe vanhu va ku tala va vulavula hi xitimela leswaku, xitimela i xifambo xa kahle ngopfu ende i xifambo lexi nga ri ki na mintsengo ya le henhla.

Vakhandziyi na vachayeri va nga tiyisisa hi leswi landzelaka leswaku mabazi ya vona ya tshama a basile. Va ku fanele ku va na munhu loyi a tlilinaku, kumbe munhu loyi a basisaku bazi loko ri ri karhi ri famba riendzo lero ku leha. Nakona va fanele va teka eswilo swa swilo swa thyaka a va swi chela eka leswo chela kona thyaka loko va heta ku dya. Va fanele va endla na switikara ku ri va kombisa vanhu leswaku ri thyaka ri cheriwa ha kwini.

Matitwelo ma mina ni nga tsaka swinene ni tlhela ni tlulatlula hi ntamu hikuva xihahampfhuka a hi xitalo vanhu va ku tala va xi khandziya hikuva, xihahampfhuka xi na mintsengo ya le henhla loko u lava ku xi khandziya hi ku yi hakela. Nakona ni nga titwa ni ri munhu lonkulu swinene, hikuva vanhu vo tala va swi lava ku xi khandziya a va swi kumi minkarhi ya ku xi khandziya.

xo sungula ndzi nga titwa ndzi nga ri kahle emoyeni hikuva thekisi loko yo ze yi tala hi vanhu, na loko ko humelela xinghozana a hi xitalo vanhu hi va hi nga lovi. Nakona ndzi nga vulavula leswaku ku ri hi nga hlohletelani ku khandziya thekisi yi ri na vanhu va ku tlula mpimo. Van'wani va hetelela va nga tshami kahle, van'wana loko va nga tshami kahle va hetelela hi ku lwa na lava va nga va .

I ku i vanhu lava vhakelaku kumbe lava fambaka va vhakela vanhu eka tindhawu ta ku hambanahambana va kota ku tiva swilo swo nkarhi ri ndhawu yeleyo. Nakona lokixi leri mina ni ri tivaka laha Afrika-Dzonga i lokixi ra le Bryanston.

xa ku sungula u fanele u rhanga u xixima ndhavuko wa ndhawu. Nakona xa vumbirhi u fanele u va na nseketelo eka ndhawu yaleyo i tshamaka eka yona kumbe i va na nseketelo kwalano i va ka i ri kona. Nakona i fanele i ti hlonipha i tlhela i hlonipha na vanhu valavo i tshamaka na vona kwalano endhawini yeleyo.

Magoza magoza lama faneleke ku tekiwa i ku va nga rhumeli nhundzu leyikulu kumbe va nga rhumeli nhundzu leyi ya ku tala hikuva loko va rhumela nhundzu ya ku tala, hi swona swi endlaku ku loko movha kumbe xifambo xi fika xi xi hlangane na swin'wana nhundzu ya kona ya onhaka. Nakona va nga teki mindzhwalo ya ku tala va yi yisa ndhawu yin'we, a va teki hi yitsongo katsongo.

Xo sungula ku vanga ku hlwela eka swikepe, xa vumbirhi ku onhaka ka swikepe, xa vunharhu ku veka vatirhi ekhombyeni na mindzhwalo ya vona.

Eka eka xitichi xa mathekisi, ni vona leswaku vanhu vo tala va mathekisi va le ku dlayaneni nakona ni twa swi nga ri kahle loko va dlayana hi xi vona, eka xikarhi ka mathekisi.

Xo sungula vuswikoti bya le henhla bya ku rhwala. Xa vumbirhi ku onha ka mbangu, nakona ku swa kahle ngopfu i ku teka swilo swa ku tala kumbe tinhundzu swi ya eka tin'wani ta matiko.

Vaendzi va kota ku fikelela eka timasipala kumbe va kota ku fikelela, na ku endlela vanhu vuswikoti bya vona kumbe na vutivi.

Tiko ro sungula leri a ndzi tiko ro sungula leri a ndzi ta ya eka rona i tiko ra le Soweto, hikuva a Soweto hi laha ku va ku ku ri na maxaka ya mina kumbe hi laha ku va ku ri na hi laha hi laha ku tshamaka vanhu va ku tala lava humaka laha ni humaka kona. Tiko ra vumbirhi a ni ta teka ni ya hala va vulaka ku hi le a Springs hikuva vatswari va mina va velekiwe kona.

Ku vuyisiwa eka xitimela swi nga va na ntlhontlho kumbe swi nga va na mbuyelo wa ku ri, vanhu va kota ku famba mahala kumbe va kota ku famba hi mintsengo ya le hansi. Nakona van'wamathekisi a va nge kumi mbuyelo wa nchumu hikuva, va ta va nxavo kumbe mahakelelo ya vona kumbe tithekisi ta vona ti ta va ti nga ha ri ki na vanhu or vakhandziyi.

Hileswiya swa ku ri loko mathekisi yo va ya yimile ku famba, vutomi bya mina byi ta byi ta khumbeka swinene hikuva ndzi nge he swi koti ku teka eriendzo kumbe ku famba hi mathekisi ku ya lavanalavana na mitirho leswaku ndzi ta kuma ntirho.

Ndzi ndzi nga va tsundzuxa leswaku va tshika ku onhetela hikuva a va swi tivi leswi va swi lavaka nakona loko vo onhetela tindlela ta switimela kumbe ku famba ka switimela, switimela swi nge he koti ku yisa vanhu emitirhweni hi mintsengo yale hansi. Nakona swi ta teka nkarhi loko swo onhaka ku va swi tlhela swi vuya ematshan'wini ya swona.

Eya, ndzi vona swi ri na nkoka leswaku kereke yi va na xifambo xa yona hikuva, a swi ta tlakusa kereke hikuva mali leyi va nga ta yi endla loko va va yisa vanhu kumbe va tlhela va vuya, kumbexana loko ku ve a va nge swi koti ku hakela, a swi ta endla leswaku kereke yi kula yi va na vanhu lava tsandzekaka ku teka timali ta vona va ya hakela tithekisi ku va va ta ekerekeni.

Ndzi ndzi vona leswi nga hlayisekanga hikuva lomu ka ti-freeway ku na vachayeri lava ka va nga swi koti ku chayela. Van'wani va hundza hi ku tsutsuma va nga ha no fika va bisa kumbe va endla swi mhaka ta vuxisi exikarhi ka ma petiroli.

I mintlhontlho liya ya ku ri mabazi lawa va ma tirhisaka a ma yi eti-service-ni a ma yi eku lunghisiweni hikuva loko va ri eku ma chayeleni man'wani mabazi ma fika ma fa exikarhi ka mapatu.

Xivangelo xin'wana i ku va tipetirolo kumbe tidizele ti va ti kha ti tlakuka hi siku na siku hikuva va va va kha va vona leswaku swilo swa vona swi fambi kahle.

Yi va khumba hi leswiya swa ku ri va swi kota leswaku loko va hakela matsengo yo karhi va kota ku famba mikarhi yo leha va nga yimisiwangi nakona va swi kota ku famba va nga yimisiwangi hi mathirayifiki ma vona.

hikuva lomu ka ti-free way vanhu vo tala va tsutsuma ngopfu nakona vanhu vo tala a va languti na mimpimo ya swipidi swa vona.

Swivilelo swa mina swa vuhlayiseki hi leswiya swa ku ri va ti-Bolt kumbe ti-Uber va swi kota ku teka ti-trip to leha va fika va ku jikisajikisa leswaku mali ya wena yi ta e yi ta engeteleleka nakona masiku lamawani va ti-Bolt loko va ku tekile va nga ha no ku fambisa va ya va ku khuda.

Hello kunjhani he munghana. Ndzi lava leswaku hi famba hi famba swin'we eka riendzo leri ndzi ta kota ku va na munhu loyi ndzi nga ta va ndzi kha ndzi burisana na yena hi ndlela. Ndzi ta va ndzi ri eku borhekeni. Ndza ku kombela he munghana a hi fambi swin'we kamundzina na.

Mabiloho i ma nkoka hikuva ma kota ku hungusa na na makhombo lomu emapatwini nakona ma endla leswaku ma va mabindzu va va na mitirho ya ku endla kumbe va va na mitirho ya vona nakona ma kota leswaku mati ma nga fambi kumbe ku onha mapatu.

Swi cince hi laya la ko Ramaphosa kumbe mufambisi wa tiko a ta vona leswaku vanhu va ku tala a va ha swi lavi ku hakela switichi swa vona loko va heta ku chela ti petirolo. Va vheta va endla timhaka ta ku ri a hi endleni vu cinci.

I ku va vanhu kumbe lava van'wabindzu kumbe mfumo wu endlile leswaku siku na siku kumbe n'hweti na n'hweti ku fanele ku va ku ri na vanhu lava kambelaka leswaku mabiloho ma ha tiyile na.

Va nga va nga tiyisisa hi ku boha hi tintambu le ta ku tiya nakona va endla leswaku mindzhwalo ya vona yi tshama eka xilo xa ku rhwala mindzhwalo va nga veki mindzhwalo ya vona yi tshama na laha ku tshamaka vanhu lomu emahlweni ka timovha.

Xo sungula a ndzi ta endla leswaku ndzi khomile swilo swa mina swa vu switirhisiwa hi laha ndzi nga tshama kona. Ndza kona a ndzi ta endla leswaku ndzi suka ndzi yile etoilet hikuva ndzi yimisa ndzi hambana kumbe ndzi nga yimisayimisi bazi leri kumbe movha leyi ni fambaka hi yona.

A ndzi ta endla leswaku swilo hinkwaswo leswi ndzi nga ta swi lava ndzi tshamile naswona laha ebazini ra mina. A ndzi vekanga swilo leswi ndzi ku swi tirhisa laha ku tshamaka mindzhwalo ehansi ka bazi.

A ndzi ta endla leswaku miehleketo ya mina yi nga hleketi ngopfu nakona a ndzi ta endla leswaku ri mindzhwalo ya mina hinkwayo yi va yi tshame eka laha ku tshamaka mindzhwalo ehansi yi ringanela.

Mhaka leyi hi nga yi lulamisa hi ndlela leyiwani va fanele va kurisa kumbe va fanele ku va na vanhu lava nga dyondzisiwa ku hakelisa hi hi xihatla kumbe va fanele va endla leswaku vanhu va ku tala va pfula va tirhisa swa ti-e-toll.

Ndzi nga n'wi e hlamusela leswaku e eka manana xi movha leyi ndzi fambaka hi yona a ndzi yi twisisi nakona ya nonoka mi nga heli mbilu ndzi ta va ndzi fika kwalano hi ku ka hi ku ka ku nga hi ku ka ku nga heriki nkarhi. Mi nga vileli ndzi ta fika manana wa mina ndzi mi rhandza swinene.

vuhlayiseki bya vana eka swihahampfhuka i ku vana va swi kota leswaku va tshamisiwa eka ndhawu ya kahle va nga zi va fambafamba va ya henhla na henhla va va va bohiwile hi mabandi na leswin'wana swo ka swi nga riku hi ndlela yo ka yi nga vavisa.

vubihi bya kona i ku vanhu a va swi koti ku hefemula kahle, nakona vanhu loko va ri tele hi mpimo eswitimeleni hi laha va kotaka ku luzekeriwa hi kona swi swa vona swi nga ha va ti-cellphone kumbe mali.

hikokwalaho ka ku bazi ri kahle loko u ya entirhweni hikuva ri va ri nga ri nga ri na ntsengo wo hakela wa le henhla wu va wu ri na ntsengo wa le hansi hikuva vanhu vo tala va tirhisa mabazi loko va ya emitirhweni.

vutleketli bya le matini byi kahle hikuva a byi na a byi na swona leswiya swaku vanhu va ta fika va vutlelana swilo va tsutsuma, hikuva xo sungula ematini a va kona vanhu lava yimaku laha a matlhelo va vhungela vanhu va tsutsuma va ya hala na swilo swa vona.

Hina yi hi vuyisela leswiya swa ku ri loko va xava mati kumbe loko va tleketla mati ikhonomi ya hina ya gonya yi tlhela yi tlakuka swinene.

Xana namuntlha hi lexi xinavetiso xa wena xihahampfhuka hi lexiwani xi lava vanhu lava nga ta swi kota ku hahisa xihahampfhuka lexi kusuka laha Afrika-Dzonga xi ya xi ya fika Europe. Twana leswi lavekaka u fanele i va i ri na xitifiketi xa wena xa ku hahisa i fanele i va i ri wa laha South Afrika-Dzonga i fanele i va i ri na malembe ya twenty four ku ya hansi.

khampani leyi ni yi tivaka ni tiva Avis ni tlhela ni tiva na Motor Rent ni tlhela ni tiva na The One and Only Rent Cars, ti tirha hi ndlela leyi ti hambana njhani Avisa yi nyika mintsengo ya le hansi ku tlula yo fana na na The Rent you Own.

Vahlampfa loko va lomba timovha laha etikweni swi kurisa hi leyi ndlela mali leyi va taka na yona loko va fika va fika va chajiwa kumbe va fika va va va byela ku valava mali ya le henhla hi mhaka ku ri va va va huma vahlampfa a va tshembeki ku swi nga endleka movha va wu xavisa va hundza.

Xo sungula loko va, khombo ra kona ku fambisa nhundzu yi va titiraka i ku matiraka mo tala va teka va rhandza ku la ku ta teka nhundzu ya ku tala va yi yisa kwalomu leswi endlaka leswaku yin'wana nhundzu yi gcina yi lahleka yi nga ha kumeki kumbe yi gcina yi yi wa yi fayeka.

Goza leriwani i ra nkoka hikuva loko movha yi ya ka red roadworthy hi laha yi fanele ku ya kamberiwa leswaku ya ringanela ku famba a patwini na tin'wana timovha na, i swa nkoka ngopfu leswaku swi vheta hi ta kota ku vona leswaku hi nga swi kota ku phikizana kumbe ku fambisa na mimovha leyin'wani.

Xo xo sungula mimovha lowu yi nga hi vuyisi hi ndlela leyi, yi ta hi vuyerisa mbuyelo wa ku ri hi ta swi kota ku fika hi nkarhi lomu hi tirhaka kona, nakona hi ta swi kota ku saver kumbe ku veka mali leyitsongo leyi loko a hi famba hi mabazi na leswin'wana kumbe na tithekisi a hi ta va hi nga yi veki yi ta hi pfuna swinene.

Eya swi hlayisekile hikuva xitimela xi famba xi ri xoxe exiporweni a ku na va timovha lava nga ta famba va xi khutuza.

A swa ha ri a swa ha ri kona kahle hikuva vanhu vo tala va le ku yiveteleni ka tintambu to fambisa xitimela, va heta va yivetela na tinsimbhi ta swiporo va layicha va ya pimisa that is why swi swi switimela swi nga ha talanga.

U nga fa u nga endla hi ndlela leyi u fanele u fambela kulenyana na patu nakona u fanele u languta u languta timovha leti taka loko i kha i amba i nga pfumeli ku famba i famba epatwini hi laha ku fambaka timovha hi le ndzhaku ka wena.

Bazi, bazi leri ra Luxury Coach ri kahle swinene i bazi ra ku xonga swinene ri sasekile ri tlhela ri basa endzeni, na vatirhi va kona lava ri tirhisaka va swi kota ku khoma vakhandziyi kahle va va nyika na leswi faneleke hi nkarhi.

Xo sungula vanhu va lombisa timovha hi timhaka ta ku ri tithekisi na mabazi hi xitalo swa durha nakona ku famba hi thekisi swi teka nkarhi wa ku leha, hi leswi landzelaka loko munhu o va a kha a lava ku ya emithinini eJoni kumbe enhlanganweni ajoni a fanele a suka hi a fanele a fika hi nkama wa eight o'clock. U fanele a va a ri na xo famba xa yena lexi a nga ya ku a ya lomba kutani ku ku ku tirhisa tithekisi ku yimela nkarhi ku thekisi yi tala.